Ngokwam ukubona mna yaba yimpazamo enkulu into yoba kuyekwe ezolimo ezikolweni ngoba kwixesha esikulo ngoku nendibona sikulo, ukulima yeyona nto idingakalayo, yayibalulekile ngaphambili isibalulekile nangoku, and kwaye ukulima akunaxesha litheni. Kubalulekile ukudla ukudla okusuka egadini okwenze ngezandla zakho, ikwayiyo nendlela yokuzenzela imali. Yaba yimpazamo enkulu kakhulu futhi uba bekuya ngokwam ibinobuyiselwa kuba iyadingeka kakhulu. Iluncedo sibabonile abazali bethu luhlobo abakhule ngalo kulinywa, kwakungalanjwa kodwa ngoku ngenxa yoba kwayekwa ukulinywa indlala ithe gqolo.

Ethi qatha kuqala kum yiveji esithi xa siyibiza luhlaza ngoba kubalulekile ukuba utye amakhaphetshu, ispinatshi. Ndibala yonke nje, umbona, kukutya okuya egazini and futhi umehluko ke ngoku kukuba kona oku kutya xa ukukha phaa egadini kuza kuwe akunazinto zifakiweyo ezi sifika sizithenga kwezi venkile ufike sekingayiyo olwaa hlobo ibiyiyo. Kanti xa uyisusa, isuka egadini isiza, uzoyipheka ayinanto idlule kuyo. Uyivasa ngamanzi, inosoco iyiyona ilungileyo for umzimba. So, ndiya ndiyakhuthazeka kakhulu mna xa kuthethwa ngezinto ezo mazilinywe egadini.

Kwixesha lembalela iinto endinozityala ngamazambane ngoba amazambane into ayifunayo ngumhlaba. Amazambane adinga nje ngelaa xesha asakhula asengaphantsi komhlaba usasanduwafaka umane uwapha nje amanzi. Ayazikhulela amazambane, awabi nangxaki ufake nebhatata. Zezona zinto unozifaka ngexesha lembalela ngoba zona azijongi mbalela ziyakhula. Ngoba into eziyifunayo kukuba phantsi komhlaba zifuthe zikhule.

Indlela endibona ngayo ukungaphangeli kwabantu kudlala indima ebuhlungu kakhulu ekuhlaleni ngoba sibona indlela i-crime enyuke ngayo. Yonke loo nto ibangelwa kukungaphangeli kwabantu. Abantu athi umntu kuba ehleli engenanto yakwenza enezidingo ngoba abantu banezidingo kufuneka bondle iintsapho zabo bathini. Kuthi kuba imisebenzi ayikho ngoba ke nyhani ezolimo ziluncedo kakhulu kodwa ngenxa yenguqu ngenxa yokunqaba kwemisebenzi abantu baphumele uba mabazincame bokwenza izinto abangafuni ukuzenza kodwa ngenxa yoba bezama indlela yokuziphilisa. So, ibuhlungu kakhulu indaba yokungaphangeli, ibetha imindeni emininzi kakhulu.

Elungayo eKwindla yimithwani, lithanga, yonke into edibanisa nethanga. Ngumbona, yikhaphetshu, sisipinatshi ziyalunga ke ezo. Namazambani kanti ayalunga phantse zonke imifuno iyalunga ngoba umhlaba uyavuma ngelaa xesha. Ungafaka yonke into okwazi ukuyifaka edibanisa nemifuno.

Iza kuba luncedo kakhulu ngoba kwakude kudala ookhokho bethu, abazali bethu bakhula belima. Indlala yayingekho ezilalini, bekungenwa emasimini kulinywe, kube khona umbona kube khona amathanga, ikhule mifino. Indlala yayingekho, thathwe ezibayeni kufuywa, kuthathwa esibayeni kuwiswe inkomo okanye kuwiswe igusha. Ndiyamxhasa kakhulu urhulumente kwelo cala. Unyanisile, iyadingeka iyafuneka ngoba nale nto uba funeka uthenge yonke into nale nto ukwazi ukuyenza akuyiyo. Ngoba ezi zinto zilinyiweyo phaa zezona ziya egazini zezona zilungileyo ngoba uyikhupha egadini uyipheke uyitye. So urhulumente ndiyamxhasa, unyanisile.

Indlela yokugcina umbona ukuba ungaboli uhlale ixesha elide, kukhona iitanki ezilalini apho umbona ufakwa khona wawugqiba kuthengwe iyeza ekuthiwa liyeza letanki eligalelwayo phaa kwelaa tanki lihleli umbona, ukuze ligcine umbona ungamoshakali, ungabi nayo kwanto, uhlale ixesha elide. Luhlobo ekugcinwa ngalo umbona ke elo.

Iintsuku ezilungileyo zokulima, awukwazi okokuqala ukuyolima kunetha kukhona udaka. So, kufuneka kubalele uyolima ulungise umhlaba ukwenzela xa kufika imvula ifika ingena umhlaba ulunge, ibe izinto zakho sezingaphantsi komhlaba. Xa kufika imvula, ifika imvula inethe, zichume ke ngoku zivele ngaphandle.

Nesemqoka esijongene nayo ngoku kukutya okuthengiswayo ezivenkileni okunepoyzini okubulala abantu. Abantu batye ukutya athi umntu ebethenge into yokutya kodwa ufike ngaphakathi inepoyzini. Yeyona ngxaki ebesijongene nayo kakhulu mvanje nebise ibingundaba mlonyeni. And ibuhlungu kakhulu, ndiyayibona le yokuba ukutya kunyuka. Ewe, amaxabiso okutya anyukile yeyona yeyona ngxaki enye esijongene nayo. Kodwa eyona ngxaki endiyibonayo esemqoka yile yoba uthi uthenga ukutya evenkileni ufike ukutya kunepoyzini. Yeyona ngxaki esematheni kakhulu.

Eyona nobangela yoba umfama ayinyuse ihagu kukuba abantu ngoku kuba inyama iyabiza. Ngoku abantu babhenela ekuthengeni ihagu. Kanti ngeliya xesha langaphambili abantu ihagu bebengayihoyi kakhulu abantu bebenala nto yoba ihagu ayilunganga ayihlambulukanga. Kodwa ngoku kuba inyama ebomvu inyama yegusha iyabiza, babhenele ke ngoku kwinyama yehagu. Wayibona ke ngoku umfama uba owu babuyele apha ehagwini, yiyo le nto eyinyusa ngoba ngoku izinga lokuthenga inyama yehagu linyukile.